ya wona a ni ma tivi a ni yi tirhisi Cell C leyi ni yi tirhisaka i Vodacom. Vodacom nxavo wa wo wa ti-data wu le hansi no ka ni nga tivi ku ri wa Cell C wu njhani.

Swi vava ngopfu loko data yi expire yi nga si hela u kuma ku wa ha lo yi tirhisa leyitsongo mara se yi hundzele hi nkarhi ya expire ya swa vava u twa ingaku va ngo tlherisela ndzhaku ni sungula hansi ni yi tirhisa hinkwayo hi hi vuntshwa.

Hi n'hweti na xava ka mune ka ntlhanu data ni xava network ya Vodacom ni tirhisa Vodacom network.

Yi vitiwa data ya mobile leyi ku nga data ya tifoni wa nghena ka inthanete u tirhisa ti-Whatsapp ti-Facebook u kota ku vulavula na vanhu va nga le kule va nga le kusuhi hi yona.

Ku va ni tiyisisa ku ri data ya mina yi fanele yi heta n'hweti ni fanele ni yi tirhisa hi vukheta ni yi tirhisa loko swi boha ni nga tshami ni yi pfulapfurile loko ni nga ri ku yi tirhiseni ni yi tima ku ri yi ta kota ku fikisa nkarhi lowu ni nga pima wona.

Wi-Fi yi le ka nxavo wa le hansi ku tlula data hi ku u hakela kan'we hi n'hweti u hetile u tirhisa n'hweti hinkwayo a yi heli a yi fani na data yi tshamaka yi karhi yi hela u xava yi hela u xava. Wi-Fi a yi heli tirhisa n'hweti hinkwayo yi za yi ya hela yi za yi ya hela n'hweti u karhi u yi .

Ku hunguta ku tirhisa data ya tala swi fana na loko u lava swa tifilimu wa ti download-a u ti veka loko u lava ku ta ti vona u wa ti vona u time data. Ka YouTube loko u lava tivhidiyo to karhi u nghena u ta download-a u download-a u ta ti vona kahle u time data tinghoma na toho wa download-a u download-a u ta ti vona kahle u ta tlanga kahle i time data .

Muchudeni a nga tikuma a tlheriseka ndzhaku kumbe ku feyila swilo swa yena swa xikolo hi mhaka data. Swi tele ngopfu leswi data yi pfunaka machudeni xiswona ene machudeni a hinkwavo va nga ta va na va nga ta kota ku xava data. Van'wani u kuma ku ri na bursary a yi va hakelanga van'wani u kuma ku total a va na mali laha va nga kona ya ku xava data ene ntirho wa xikolo va wu lava hi nkarhi wowo se u kuma nkarhi wo va wu lavaka hi wo yehe a nga na mali ya ku xava data u ta boheka ku yini ku feyila swo sweswo va swi lavaka a nga tsali a nga tsali swona mitirho so swi tlherisela tidyondzo ta yena ndzhaku.

Va swi tiva ku ri a hi na mali ya ku ringana mali leyi vanhu va nga na yona a yi ringani swikhwama swa vanhu a swi ringani. Ku na un'wana u kota ku xava ya five rand wun'wani u kota ku xava ten rhandi wun'wani a nga swi kota ku xava ya one thousand rand data se vanhu va hambana na timali ta hambana swikhwama swa vanhu swa hambana that's why voho va tirhisa va endla ti-data to hambanahambana na ti-price ta toho ti hambanahambana ku un'wana na un'wana a kota ku xava leyi a kotaka yona xikhwama xa yehe xi kotaka yo xi nga ta kota ku xava hi yona.

Lexi lawulaka vanhu ku va kota ku xava data ya ku fika hi kwini i xikhwama xa munhu i mali leyi munhu a nga yona u nge lavi data ya one thousand wu ri na ten rhandi swi nge endli. Loko u lava data ya u ri na ten rand u ta kota ku xava data ya ten rand loko u ri na ten thousand hi kona u nga ta kota ku xava ti-thousand teto u lavaku tona.

Ntsengo wa ti-data u va khumba ngopfu vanhu vo tirhisa inthanete ku na vanhu va ku hanyahanya hi tiinthanete se munhu a fanele a tshama a ri na data ku va a kota ku hanya vutomi bya yena bya inthanete.

Pfumela u nge tiphini hi inthanete u nga ri na data u fanele u va u ri na data ku va u kota ku tiphina hi inthanete ya wena u kota ku vona leswi u lavaka ku swi vona ka inthanete ya wena. Loko u ri hava data u nge tiphini so na pfumela hi xona xirhalanganyi data ku va u tsandzeka ku tiphina hi tiinthanete ta hina.

Mina ya data ya mina leyi ni yi xavaka i ya n'hweti se ni fanele ni yi tirhisa hi ku landzelela ni vona ku ri vhiki leri ni fanele ni va ni tirhise ya so vhiki leri ni tirhisa so ku kondza hi ze hi yi heta n'hweti mara loko ni vona ku ri ingaku ni yi tirhise ngopfu ni endle swilo swo tala n'hweti a yi si hela se na hunguta tirhiseni ra mina ra data. Loko ni nga ri ku tirhiseni ka foni data na yi tima data. Loko ku nga ri na swa nkoka ni swi lavaka ka inthanete a ni ngheni ka ti-Whatsapp a ni ngheni ku nga ri na swa nkoka a ni swi lavaka ni tirhi ni ni pfula ntsena data loko ni lava swin'wana swa nkoka.

Swi na nkoka ku data ya ti-cellphone yi va yi xaveka ka munhu un'wana na un'wana hi ku a hi na timali to ringana wun'wani u kuma a ri na five rand a lava ya five rand un'wana a ri na ten rand lava ya ten rand. Swikhwama swa vanhu a swi ringani se va boheka ku endla yi chipa hinkwenu hi kota ku xava yi va na ti-price ta ku hambanahambana ku sungula hansi ti ya henhla ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a yi lavaka a kota ku xava.